Amaphepha afunekako mawuvula i-akhawundi yebulungelo, ngumazisi wakho nephepha elitjhoko bona uhlalaphi.

Kuqakathekile bona umuntu avule i-akhawundi yebulungelo, khona nakaberegako azongenelwa imali kiyo nokuthi abulunge kiyo imali.

I-akhawundi yebulungelo ivulwa ngokuthi uye ebhanga oyithandako, uzothola umuntu ozokurhelebha.

Mawuvulelwa i-akhawundi, mele ubuze bona iberegiswa njani nokuthi ngenyanga izokubiza malini.

Ibulungelo elifanele iindingo ulikhetha ngokuthi, ubone bona lidla malini ngenyanga.

Ibulungelo livikela imali yakho ngokuthi likunikele inomboro eyaziwa nguwe wedwa ozoyiberegisa lokha nawufuna imalakho.

Iforomo lokuvula i-akhawundi uligcwaliselwa mumuntu oberega lapho uvula khona i-akhawundi.

Imali ebhadelwako umuntu nakavula i-akhawundi ngeyerhelebho abakupha lona.

Iphini inomboro eyaziwa nguwe wedwa, evikela bona kungabi ngomunye nomunye umuntu ofikelela eemalini zakho.

Indlela ephephileko yokusebenzisa i-ATM, ukuzifihla ukuthi kungabonwa iphini yakho nokuthi kungabi nomuntu otjhidela khulu duze kwakho.

Emabulungelweni bafuna ubufakazi besiphande sekhaya nobufakazi bakamazisi mawuvula i-akhawundi, kuze bazi nakunekinga bazokuthola kuphi.

Iye, amaqhegu neenlukazi bavumelekile bona bavule i-akhawundi.

Ilwazi nge-akhawundi yakho ungalithola ngokuya la ubeka khona imali, bakurhelebhe.

Mawulahlekelwe ikhathi lakho lebulungelo, ulivala masinyana bese ugijimela ukuyokwenza elinye.

Mawulahlekelwe inomboro yakho yokukhipha imali, mele uyokwenzisa enye.

I-debit card isebenziselwa ukudosa imali kukhathi owonga kilo.

Umuntu ufanele avule i-akhawundi nakaneminyaka elitjhumi nesishiyagalombili.

Kade bewuzarhema umjeje omude nawuzovula i-akhawundi yebhanga, ukuthuthuka kwetheknoloji kuwulethile amatjhuguluko.

Anginaso isibindi sokuvula i-akhawundi nge-inthanethi.

Itjhorensi isivumelwano osenzako ubhadale imali inyanga nenyanga, bakurhelebha nawunekinga.

Kuqakathekile bona umuntu abe netjhorensi, iyarhelebha nawunekinga.

Imihlobo yetjhorensi ngeyepilo, ngeyokukhubazeka neyekhaya.

Itjhorensi uyivula ngokuya ekhamphanini yabo.

Okufunekako bona umuntu akghone ukuvula itjhorensi, iphepha lebhanga, iphepha elitjho bona uhlalaphi, umazisi.

Umehluko phakathi kwetjhorensi yemaphilo netjhorensi yekoloyi, ukuthi yekoloyi iqale ikoloyi nayinekinga, yepilo iqale kwepilo kuphela.

Itjhorensi isiza umuntu ngeenkhathi zobudisi ngokuthi ikhipha imali, yena angakhiphi litho.

Itjhorensi uyibhadela inyanga nenyanga ngemali obekelwe yona.

Mawuvula itjhorensi, mele uqale imigomo nemibandela yakhona.

Imigomo yetjhorensi mele uyifunde ngokuyelela khulu, uzokwazi ukuthi iphethe lokhu okufunako na.

Nawusemrarweni imali yetjhorensi uyithola ngokuthi ubazise ngomraro okuveleleko.

Nakutholakala bona umuntu akabhadeli itjhorensi qobe nyanga, akatholi litho.

Indlela elula yokufumana ilwazi ngetjhorensi lapho utlolisa khona amalunga womndeni, kukuthi uye la baberegela khona.

Itjhorensi yokukhulisa isana ngeze yanghonghoyila mawulamisa iminyaka emithathu ngokulandelana.

Iintokfela zilisizo khulu ngoba ukghona ukubeka imali kancanikancani, uthi nase ufuna ukuyisebenzisa uyisebenzise.

Amagadango wokuphepha kilaba abafuna ukungenela iintokfele, mele bafune ilwazi ngesitokfele leso, bangakabeki imali.

Kuthi kungatjharagani esitokfeleni, sibe yipumelelo, ngingabeka umthetho wokuthi, imali mayibekwe yaziwe ngomunye nomunye ukuthi iyimalini. Omunye nomunye azibophe ngokukhipha inyanga nenyanga ngenani elibekiweko.

Njengomdosi phambili kuthi esitokfeleni kungabi neenkulumo ezinengi nokulwa, ngingabeka umthetho omele ulandelwe ngomunye nomunye.

Isitokfela yilokha inani labantu lihlangana, livumelana ngokubeka imali ethize inyanga nenyanga bese bayayonga.

Abangenela iintokfele bona ngokuthi badle imali. Ngibo abasonako ngoba siyamotjhakala, asikghoni ukuragela phambili.

Iintokfela ezingendaweni zangekhethu, ngesokubulungana, sokubeka imali kuthengwe ukudla nesokubeka imali.

Kubaluleke khulu ukonga imali eyaneleko nawuzokuba nekhamba lokuya kelinye ilizwe ngombana, mele ikuphilise la uyakhona.

Into edla imali khulu nawunekhambo, iindawo la ulala khona ngombana ubhadela yoke into kuhlangana phakathi nokudla.

Izeluleko engingazipha umnakwethu zokonga nakanekhambo, ukuthi angathengi into angekhe ayisebenzise.

Nanginekhambo elide, ngibhala koke okuzokufuneka, ngibale nemali engiyoyisebenzisa khona.

Ukwehla kweranda nayilinganiswa neemali zakamanye amazwe, kungaphazamisa ukuvakatjhela ngaphetjheya, nawufika khona amandla weranda abephasi khulu nakulinganiswa nemali yangaphetjheya.

Iranda leSewula Afrika nalilinganiswa nemali ye-Amerikha liphasi khulu, alinamandla.

Nawunekhambo lokukhwela isiphaphamtjhini ulale ne-hotel, fanele uqathanise ama-hotel nesiphaphamtjhini uthole la kubhadelwa khona imali encani.

Umuntu ohlalela ukuba nekhambo kufanele athenge amathikithi weemphaphamtjhini neweembhesi eentolo ezikulu ukubalekela ubulelesi.

Abafundi beembalo baka-matric nabanekhambo lokuya e-Tariyana, ngingabayelelisa ngokuthi bafunde ukubala imali ngesi-Tariyana.

Nawunekhambo elide fanele uhlele imali kusesenesikhathi khona izokwanela zoke iindleko.

Iintjhijilo abantu abahlangabezana nazo khulu ekhambeni nabatjhugulula imali yekhabo bayitjhugululela keyelizwe elitjha abavakatjhela kilo, kukuthi amandla wemali awalingani.

Iimali zamazwe azilingani ngombana umnotho awulingani.

Kukatelelekile bona umuntu onekhambo laphetjheya azi iimbalo ngombana nakangazaziko, angeze abona noma bamugalajile.

Ungazijwayeza ukwazi iimali zangaphetjheya ngokunande uzifundise zona.

Uhlela imali yekhambo edoyelweni laboflayi ngokwenza irhubhululo.

Iye, fanele ayitjele ibhanga yakhe ngombana kunekarada emele alithole ayolisebenzisa ngaphetjheya.

Ikarada lincono kunekhetjhi nawunekhambo ngombana ikhetjhi ayisebenzi eendaweni ezinengi.

Ukuthi wazi bona ngaphetjheya bazokudosela malini nawukhupha imali ku-ATM yangakhona, mele ufune ilwazi ebhangeni yakho.

Fanele uyitjhugulule nasele ungaphetjheya ngombana itjhugululwa khona.

Ikarada lemali yekhambo likarada elifaka imali yokukhamba, ulisebenzisa nasele ufike la uyakhona.

E-Amerikha basebenzisa idola, eBotswana basebenzisa ipula.

Manginekhambo elide kuthi ngingasebenzisi imali budlabha, ngiphatha imali eyanela izinto engiyozenza lapho.

Ukuthenga imali yekelinye ilizwe la eSewula Afrika akuthathi isikhathi, uyithenga ngebhanga.

I-foreign currency imali ethenga kwamanye amazwe, iranda leSewula Afrika alithengi eMerikha.

Iye, nawungaya eZimbabwe nemali yeSewula Afrika ungafika ubeyinjinga ngombana iranda linamandla kunemali yeZimbabwe.

Imali ye-Amerikha i-foreign currency nawuvakatjhe khona wabuya nayo eSewula Afrika, ungayibeka uyisebenzise nasele ubuyela godu namkhana uyitjhugulule ibeyi-currency yeSewula Afrikha.

Kuqakathekile ukonga imali eyaneleko. Nawuzokuba nekhamba lokuya kelinye ilizwe ngombana fanele kungabi nemali enganeliko nawukhambileko.

Into ngathi idla imali khulu nawune khabo. Yindawo yokulala, iindawo zokulala zibiza imali ephezulu khulu.

Iseluleko engingasipha umnakwenu sokonga imali nakanekhambo kukuthi angathengi into angekhe ayisebenzise.

Ikambiso engiyilandela nangihlela imali engiyoyisebenzisa nanginekhambo. Ukufunisisa ngeendleko zala ngiya khona mathomo.

Ukungabi namandla kweranda nawufika ngaphetjheya kungaliphazamisa ikhambo lomuntu ofuna ukuvakatjhela ngaphetjheya.

Amandla weranda nawuwatjhugululela ku-currency ye-America aphasi khulu.

Umuntu nakanekhambo elide begodi ayokukhwela isiphaphamtjhini, ayokulala ngemahotela. Ngingamyelelisa ngokuthi afune ulwazi, afune nala kungabizi khulu.

Umuntu ohlela ikhambo ngingamyelelisa ukuthi. Athenge amathikithi wesiphaphamtjhini, webhesi nokhunye eentolo ezikulu ukubalekela ubulelesi.

Abafundi beembalo be-matric abanekhambo lokuya eTariyana kufanele bafundiswe nge-currency yeTariyana. Khona bangeze babagalaja imali nabafika ngaphetjheya.

Kuqakathekile ukuhlela imali ngefanelo kusese nesikhathi, nozokuba nekhambo elide. Khona uzokubeka imali eyaneleko.

Iintjhijilo abantu abahlangabezana nazo khulu ekhambeni nabatjhugululela imali yekhabo, bayitjhugululela keyelizwe elitjha abavakatjhi kilo. Kukuthi amandla weemali awalingani.

Iimali zamazwe azilingani ngombana umnotho wamazwe ngamazwe awulingani.

Iye umuntu onekhambo lokuya ngaphetjheya ukatelelekile ukuthi azi iimbalo. Ukukhandela okungalajwa imalakhe ngombana nawungaziko ngeze wabona nalokha sewugalajiwe.

Nawunekareko yamakhambo aya ngaphetjheya ungafunda nge-currency yemali zakhona.

Iye kuyakghonakala ukuthi uhlele imali yekhambo edoyilweni laboflayi ngombana banemininingwana yoke efunekako yala uya khona nokuthi kubiza malini.

Kufanele ayibikele ibhanga yakhe bona uya ngaphetjheya ngombana kufanele bamenzele ikhathi ayolisebenzisa ngaphetjheya.

Nawunekhambo elide kufanele uphathe ikarada ngombana ikhetjhi ayisebenzi.

Nawunekhambo eliyia ngaphetjheya kufanele uye ebhangeni yakho. Bakutjele bona bakudosela malini nawukhuluma imali ku-ATM yakhona.

Kuncono ukutjhugulula imali ekhethwapha khona uzothi nawukhambako, ukhambe sekuphelele koke.

Ikararada lemali yekhambo likarada seliphathwa imali efika isebenze nge-currency yala uya khona.

E-America basebenzisa iDola eBotswana basebenzisa iPula.

Ukuthi nawunekhambo, ungasebenzisi imali budlabha. Kufanele uphathe imali oyoyisebenzisa lapho uyakhona kuphela.

Akuthathi isikhathi ukuthenga imali yakwelinye ilizwe la esSewula Afrika bebakwenzela yona ngebhanga.

I-foreign currency yimali esebenza enarheni la uyakhona.